Kopo ya karata ya sekolo e tshwanetse ya bo e le ya motho yo o dirileng kopo.

Dilo tse tshwanetseng go di dira ke go akanya ka madi a lotseno lwa me mme ke tla bapisa mefuta e e farologaneng ya dikarata ka go akanyetsa madi a lotseno.

Di ama ka gonne di bontsha gore ke mang e o adimang madi a yona, se ke ka se dirang go tokafatsa ke go adima madi a me ka nako e e siameng.

Diphoso tse di tlwaelegileng tse ke tshwanetseng go di tila fa ke dira kopo ya karata ya sekoloto ke go naya dibanka dikgwetlho tse di sa siamang mme ke tla tlhomamisa ka go naya tshedimosetso e e siameng.

Ke go ka tlhaloganya madi a lotseno a karata, go tlhaloganya dikgwetlho tsa go lwala le go tlhaloganya ya ngaka ya kalafi.

Ka go tlhaloganya madi a lotseno a karata.

Dilo tsa go tshwana le madi a lotseno a motho yo o dirang kopo, morokotso wa go bala sekoloto o baliwa ka five to ten percent ya madi a lotseno.

Dilo tse di molemo ke go thusa motho yo o tlhokang madi a go lwala, dilo tse di borai ke go ba thibela go ba thusa.

Ditumelano tseo ke go adima madi a me ka nako e e sa siamang mme di ka tilwa ka go naya tshedimosetso e e siameng.

Di ama madi a motho a dirisang ka go fokotsa madi a gagwe mme ditsela tse di ka thusang go fokotsa ditshenyegelo tseo ke go naya tshedimosetso e e siameng.

Ditsela tsa go tshwana le go dirisa mokgwa wa go adima madi ka nako e e siameng mme di tla nthusa ka go naya tshedimosetso e e siameng.

Tirelo ya banka ya go ntsha madi a go tsaya loeto e dira ka go ntsha madi a go tsaya loeto. Dintlha tse di maleba le ditlhotlhwa tsa go naya madi a dinaga disele ke dituelo tsa go a naya madi. Melemo e e dirang gore e nne e siametse ke go thusa ba ba ratang go tsaya maeto go ya dinageng disele.

Forex, ke mokgwa wa go a naya madi a dinaga disele, ke mokgwa wa go dirisa madi a dinaga disele. Fa o batla go dirisa forex, go batlega tshedimosetso e e siameng.

Ke utlwile gote forex e kgona go dira gore o hume mme ke tla gakolola motho yo o batla go dirisa forex gore forex e batla gore o dirise madi a gago a mantsi fa o batla go e dirisa.

Ditlamorago tsa go dirisa forex ke go a naya madi a dinaga disele. Fa o ka latlhegelwa ke madi morago ga go dirisa forex, o ka ya go naya dibanka dikgetho tse di siameng gore di go thuse.